Taba ena ya hore tshebeletso ya tshohanyetso mahaeng ha etle jwalo ka ditoropong. Mahaeng o fumana e fihla ka mora nako, empa ditoropong e potlako. Ha e hantle haholo hoba jwale ka hoba mahaeng e le batho ba dikobo di kgutshwanyane. Ekare ho tlamehile di tshebeletso di tle ha nyenyane. Ha ele di ditoropong hoba ke batho ba ikemetseng hantle di tshwanelo di tlamehile di potlakele. Ha e hantle haholo. Mme sena mmuso o tlamehile o se shebisise hantle hore hantlentle ba ka thusa jwang hore batho ba mahaeng le bona di tshebeletso di tle ka potlako jwalo ka ha ditla di toropong.

Ke dumela hore mmuso o entse tsohle tseo ka di kgonang ho hlokomela tshebeletso ya tlhokomelo ya bophelo ba bakgatjhane. Empa fela basebeletsi bao ba tlamaileng ho thusa bakgatjhane e le bona ba sa nkemg karolo, eo ba e tlameha ka yona ha bane ba nka kano ya hore batla thusa.

Ntho eo o tlameileng ho etsa ha o dula le motho wa mofuta ono wa bolwetse ba kelello. Ntho o tlameileng ho etsa ko ho bona hore meriana ya hae ha e tsebe ke mang kapa mang mo e leng teng. O kgetha batho a le mong kapa ba babedi ba ka tsebang mo meriana ya motho enwa e leng teng. Hore ha a tsieleha mme wena o le siyo, bona ba kgone ho ho mo thusa. Hoba ha o ka tholahala hore bohle ba tlo tseba mo e leng teng. Ba bang ba batho haba tshepahale, ba ka e nka ba lo e sebedisa ka mekgwa e seng yona.

Ha ke ikutlwa ke batla ho berekisa Mala ke berekisa setlamatlama sena se bitswang mohalakane. Hoba ke sona se fumanehang ha bobebe.

Batho ba dulang dipolasing ha ba fumane tlhokomelo tsa bophelo bo botle hantle, hoba ba iphumana ba le hole le di thuso. Mme ho boima ho ho bona hore ba ka fihlella thuso ha ba batla ho ya clinic-ing. Kapa ba batla ho ya bona ngaka kapa hona ho ya di chemist-ing.

Tjhe, ho reka dihlahiswa tsa bophelo ho tswa platformgong tsena ha hoya loka ho hang. Hoba ba bang ba batho se ba etsa di ntho tse sa lokang di platform-ong tsena. Banka di tjhelete tsa batho ba iketsa batho ba lokileng, ba etsa eka ba rekisa dihlahiswa tse leng tsona. Empa ba rekisa dihlahiswa tse seng tsona. E be ke mo hee, ba scam-amang batho teng.

Tjhe banna ha ba na kgahleho matsholong ana. Hobane haba fumane batho ba ba kgothatsang, ba ba lemose baba hlokomedisa ka bohlokwa ba matsholo ana. Hore a bohlokwa ha kakang maphelong a bona.

Ntho e kgolo e etsang bo ntate ba be kotsing ya hoba le stress. Ke hore ha hona le se ba jang maikutlong kapa hona le se itseng se etsahetseng maphelong a bona. Ha ba o kgone hore ba ntshe maikutlo a bona, ha ba kgone hore ba iphe nako ya hore ba kene ka hara batho kapa hona ho fumana motswalle a le mong fela eo a ka buang le yena ka maikutlo a hae. Eo a ka buang le yena a mo tshollele sefuba sa hae. Ke ka hoo o fumanang batho babo ntate ba eba le stress se se ngata.

Hangata batho bana ba matlwana ana a rekisang meriana ya setso ha ba ya ngodiswa. Hoba o ka bona ka moo ba tle re tletseng ka teng sebakeng sele seng. Hore ba ipeile ha ba ya beuwa ka tsela e nepahetseng. Mme seo se bontsha hore ha ba ya ngodiswa.

Mabaka a etsang hore ke seke ka o dumella ha o batla ho ya thabeng ho ya bolla. Ke hore o ya bona hore matsatsing ana batho ba bangata ba yang tabeng ho ya bolla ha ba sa kgutla ba tshwana le batho ba mehleng ya kgale. Mehleng ena ha ba kgutla ba kgutla ba le hlaha haholo mme le tse ding tse seng di etsahala lebollong. Dipalopalo tsa batho ba hlokahalang lebollong di se di phahame haholo ha ho sa tshwana le mehleng ya kgale. Ke ka hoo ke sa kgoneng hore nka o lokolla ho ya thabeng.

So ke tlong ho se etsa ha ke fihla bo emong bo tjena, ke ho bona hore ha hona seo se ka hlahang thoko le kotsi ena mo e hlahileng teng na. Ho etsa bo nnete ba hore ha hona maemo afeng kapo afeng a ka hlahang a ho sitisa sena se seng se hlahileng mona.

Nna nka rata ba ka itlhahisa mafelong a beke. Mo teng motho e mong le e mong a maikemisetsong a o rera lelapa a tlo kgonang ho ya teng. Ho finyella ho bona. Hoba haba fihla ka di nako tse itseng, ho fumaneha hore batho ba bang ha ba fumanehe.

Nna ha nka ka iphumana ke le boemong bo jwalo. Nka ema ka nka di nomoro tse ngotsweng dipampiring tse maneilweng maboteng. Tsa lefapheng la tsa bophelo bo botle, mme ka letsetsa mohala teng.

Tsona di ba thusa ka ho ba fa thuso ya pele eo ba lokelang ho fumana. Pele ba ka finyella di petleleng kapa hona di clinic-ing.

Mohla ke ne ke reka dipidisi tsa ho theola mmele kanthe, ke reka mokokotelo. Ke ile ka utlwa bohloko haholo. Ke nna eo ke qalella ke re ke nwa dipidisi ke theola mmele. Khanthi dipidisi ke tsena aa di dutse honna jwale di atisang mmele ona wa ka ho feta ka moo o neng o le ka teng.

Ntho e ngwe e etsang hore o bone ka nako e ngwe ha o hloka di tshebeletso tsa tshohanyetso di fihla ka potlako. Ke ka hobane sekgahla seo batho ba ba hlokang ka sona ka nako eo sea be se se sengata haholo. Mme ka nako e ngwe ha o ba hloka o fumane ba nka nako ho fihla ho wena. Ke ka hoba o fumana sekgahla sa batho seo se hlokang thuso se le se ngata haholo. Ke ka hoo ba nkang nako.

Eya ke dumellana le yona haholo hobane ka nako eo HIV mohlomong e ne e tlamehile ho kena haeba monna kapa ntate enwa a bollotse. Tshila ha e kgone ho dula haholo botoneng ba hae. Ha e kgone hore ipate ka ha e le ngata, mme le ka nako eo mohlomong ha a hlapa ai hlwekisa. E kgona hore botona bona ba hae a bo hlwekise hantle ka tsela e senang tshitiso ho feta ha a sa bolla.

Mehla e fetohile haholo fela. Hobane o tla fumana hore ka hona ka mo ka dikerekeng, batjha ba bangata se ba emiswa ke bona baetapele kapa bona baruti ba rona.

Nka mo rekela moriana hoba bophelo ba hae bo itshetleile hona merianeng eo. Haba a se a fokola mmeleng a sa sena matla.

Hore maphelo a bana a tle a bolokehe dikolong. Ke hore batswadi ha bana ba ya dikolong ebe bona ba ba etsetsang dijo ho tloha ka malapeng, hoya le tsona dikolong.